Mo nakong ya bogologolo, baTswana ba ne ba apara diaparo tsa letlalo la diphologolo jaaka tse di neng di dirisiwa mo meletlong ya setso le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Basadi ba ne ba kgabisa ka diphele le dikgwele fa banna bone ba apara thobane le diphatlho tse di bontshang boganka. Fa nako e ntse e tsamaya, diaparo tsa setso di le tsa fetoga ka go kopangwa le tsa sešweng o ka apara le hempe ya modern mme dipaterone tsa Setswana di simolotse go dirisiwa mo diaparong tsa sešweng. Gompieno diaparo tsa setso di apara ka motlotlo mo meletlong ya ngwao, manyalo le tse dingwe.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne o emela tlotlo, boitshupo le motlotlo wa setso. O ka bontsha semelo sa gago le motlhala wa kwa o tswang teng mme o kgona go kgethaganya mo bathong ba ba aparang diaparo tsa sekae. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go tlhopha moaparo o lekanang le maemo a kopano o phepa, o leng motlhofo mme o sa gatelele maikutlo a semmuso. Go kopanya moaparo wa setso le dikarolo tsa sekae ka go ka dira gore ponalo ya gago e nne e le botoka mme fa go kgonega go molemo go tlhalosa bokao jwa moaparo wa gago gore ba bangwe ba tlhaloganye tlotlo e o e tsenyang mo go one.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi wa Setswana o montle fa o na le thobane e e bophara le mosese o o logilweng ka letsela la Setswana ka gonne o bontsha tlotlo, boitshoko le botaki jwa rona. Thobane e emela seriti le boikarabelo mme lesela le le nang le di-pattern tsa Setswana le oketsa bokgoni jwa go supa boitshupo jwa setso. Moaparo o o ntseng jalo go dira gore mosadi a bonale a tlotlega, a ikamogela, a bo a emela setšhaba sa gagwe ka seriti le bopelonomi.

Le fa diaparo tsa setso tsa basadi tse dikhutshwane kgotsa di bontsha matsele di ka tshwana ka popego le fešene ya segompieno ga se tsone tse di rotloetsang bana go apara ka tsela e e sa siamang. Diaparo tseo di ne di apara ke maitlhomo a a kgethegileng mo setšhabeng jaaka go bontsha boganka, go keteka ditiragalo tsa setso kgotsa go supa bongaka e seng ka boitshwaro jo bo sa siamang. Bana ba segompieno ba ka se tlhaloganye seno fa ba sa rutiwa ka setso mme ba ka tsaya popego fela ba e dirisa ka tsela e e sa siamang, ka jalo go tlhokega thuto ka setso le boitshwaro gore ba tlhaloganye phapano fa gare ga fešene le maitlhomo a a kgethegileng a setso.

Fešene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka go supa dingwao, ditumelo le tsela e a ikitseng ka yone. Diaparo tsa setso di ka bontsha morafe wa motho, maemo a gagwe mo setšhabeng le tiragalo e a iketle rekang. Fa dibaga di ka emela tlotlo ya badimo kgotsa tumelo ya borapedi, dilwana tsa go ikgabisa jaaka mabenyane le diphatlo di bontsha boitshupo jwa bong le maikutlo a motho mme fashion-e kopanya setso le sejwalejwale go bontsha phetogo le boikitsiso. Ka kakaretso dilo tseno ke dipontsho tsa botho le setso tse di buang ka histori, tumelo le boitshupo jwa motho mo setšhabeng.

Go ya ka setso sa baTswana, fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o bontshang tlotlo le boikarabelo jwa gagwe e le moemedi wa lelapa le lešwa. Moaparo o o akaretsa leteisi kgotsa mosese wa setso, tuku ya tlhogo le diphatlo tsa setso tse di bontshang boemo jwa gagwe jo bošwa. Go apara ka tsela eno, go supa gore o fetogile mosadi wa bogadi, o ikamanya le ngwao mme o ikemiseditse go tshegetsa tlotlo ya lelapa le le mo amogetseng. Ke tsela ya go bontsha phetogo ya botshelo jwa gagwe le go tsweletsa ngwao ya baTswana ka tlotlo.